Gantsi ko magaeng ga go na dikolo tse re di bitsang re re ke special schools kapa dikolo tse e leng gore di fepa bana ba ba nang le bogole. Gantsi dikolo tse o kry-a di le kgakalanyana le ko ba nnang teng, mme bana ba digole ga se gantsi ba ya sekolong ba rutega. Nna ne ke nagana gore metse e nngwe le e nngwe e e leng gore puso e ikgatholositse metse e o, go tshwanetse go nne le sekolonyana se leng gore se ka ruta bana ba e leng gore ga ba phela sentle mo mmeleng, or-e ke digole.

Baoki ba dipalo di dinnye ko dipetlele, mme ebile ga ba bereke ka matsetseleko. Baoki ba direla balwetse makgakga, gantsi ga ba bue pila le balwetse, gantsi ga ba bereke ka nako. Go le gontsi tota-tota, molwetse o kgono ya ko sepetlele, a bo a sa kry-a thuso, gongwe molwetse o kgona go tlhokafala go ne ko sepetlele ka gonne ga go na mooki o e leng gore o mo tsosa thuso. Jaanong ne re kopa gore le sekaseke babereki ba lona ko dipetlele, le baoki, le ba rute botho. Le ba rute gore selo se e leng gore se le se bitsang batho pele ke eng, le ba ruteng gore batho pele e raya gore eng.

Gantsi ba phela ba re go na le di-social worker go ne ko ditleliniking, mme ga nke ba tsibosa baagi gore ga o na le matshwenyego a a rileng, o na le maikutlo a a rileng, o ka kry-a thuso ko ditleliniking. Ga se gantsi e nna kitso e e itsagaleng, mme le gone o tla kry-a go na le gore batho ba tshwarwa ke malwetse a tlhaloganyo ka ntlha ya gore ga gona motho ba buang le ene, le lefatshe le ga la robala le swele mo bathong ba ba jalo.

Nna nka tlhopha gore mongwe wa leloko laka a tlhope poraefete, gonne ko ditleliniking tsa puso ke tshokolo fela le dipetlele. Batho ba tletse, babereki ga ba bantsi, ga ba gole, ba phela ba kwatetse balwetse. So ga go botlhokwa gore o ka kgona go nna le selo se re reng ke medical aid, gore o kgone go ya poraefete. Ebe o inyatsa, o sa berekise madi a gago, o ya ko ditleliniking tsa puso. Ee, o ka kgona go kry-a thuso, maar morago ga nako e kana kang.

Ke mathata a gore o nne le mogare, o ate mo mmeleng wa gago. Ke mathata a gore le dipilisi tse o di ka se tlhole di bereka, ka sekgowa gatwe o immune mo dipilising tse o. So go botlhokwa gore o tseye dipilisi tsa gago ka nako e le nngwe tsa mogare, ebile ga o kopana le molekane wa gago ka dinako tso tsotlhe, o itshireletse.

Ko metseng e mengwe go na le ditleliniki, mme fela metse e mengwe go romelwa di-mobile clinic. Mme baagi tshwanetse ba rutiwe ka tsiboso ya mogare wa TB, le gore ba itshireletse jang, le gore ba tshwanetse go nwa dipilisi tsa TB for six months. Mme fela, ga o na le molekane wa gago, wena o tsaya dipilisi, go na le dipilisi tse o ka di tsayang ko tleliniking gore di kgone go prevent-a, di kgone go dira gore wena o se ka tshwariwa ke mogare wa TB. Le ko baneng, go kotsi go nna le motho o o nang le mogare wa TB, mme fela ditleliniki le tsa department tsa booki, go tshwanetse gore ba tsibose setšhaba ka go bona bolwetse bo ba TB.

Nka mmolelela fela gore a buse matshwafo, a se ke a nna a bua ka pelo, a seke a nna a tshogile. A ye ko tleliniking ka nako e a tshwanetseng go ya tleliniking yone, a ilo tlhola yone high blood pressure, ebile a tseye melemo ya gagwe ka dinako tso tsotlhe. Ka gore go na le tsiboso ya gore motho o tshwerweng ke high blood, ge a tsaya dipilisi, e mo tshwara a go ya go ile. Mme selo se o ke phoso go bolelela molwetse gore a seke a tsaya dipilisi tsa mogare wa high blood. Go botoka gore motho a tseye dipilisi ka dinako tso tsotlhe.

Tirisobotlhaswa ya e ditlamorago tsa kalafi ya botsogo jwa tlhaloganyo, e dira gore mongwe o lwalang ka tlhaloganyo, maemo a gagwe a bosa a kgone go matlafala, le tlhaloganyo ya gagwe e dula e tshaba ka dinako tso tsotlhe. So jaanong ba tshwanetse go lwantsha gore molwetse wa bolwetse jwa tlhaloganyo a tseye diritibatsi tsa gagwe ka nako le sentle.

Gantsi bo mme ke bone ba ba phelang ba jarile mathata le morwalo. Mme fela go ya ka nna, ka re ga go a nna jalo. Dilo tse di berekang ka setso go tswa mo mothong, gore ene o batla go di berekisa or-e o batla go itlama ka tsone. Jaanong le borre ba se tse ba kgona go dirisa dilo tsa setso, so bo mme ba e leng gore ba gapelelwa ka dinako tso tsotlhe, ya be e le gore ba dira ka go rata. Dilo tse dingwe di ya ka gore o tlhopha go di etsa le gore o ikutlwa jang wena go ya ka tsone.

Mathata ke babereki ba mmuso, ke bona o tla kry-ang ba isa balwetse gore ba ye go tlhola bogole. Nako e nngwe ba na le gore batho ga se digole, mme fela batho e le digole, ba sa kgone go etsa sele le sele ka lebaka la gore batho ba tlwaetse bosenyi kwa mesebetsing. Bosenyi bo atile gantsi-gantsi ko department-eng tsa SASSA. Batho ba SASSA tota ba sokodisa setšhaba sa rona, ebile ga ba ba kgathalele. Ba ba tla fela gore ba utswetswa madi ba sa ba thusa, mme madi a o ga re itse le gore a ya ko bo mang, a fiwa mang.

Gantsi ko tleliniking le ko dipetlele, ba na le dilo tse re di bitsang gore ke di tsa batho ba bolwetse ba HIV le TB. Mme mo motseng mo go na le baoki ba e leng gore ga e le gore molwetse wa TB kana HIV ga a tle a tlo tsaya melemo kana a tlo goga madi, ba na le gore ba mo founele, ba mmotse tsa matsogo, ebile ba mmiletse ko tleliniking kapa ko sepetlele. Ga go pala, ba ya ko di-home visits, ba ya malapeng a bone, ba ilo ba tlhola matsogo le maemo a bosa. Mme mo setšhabeng sa rona, re santse na re na le kgethololo ya ba balwetse ba HIV le TB. Batho ga ba kgone go tlwaela bolwetse bo, ebile ga ba kgone go ithuta ka bona le kamano magareng ga HIV le TB.